Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo ngoba kaloku aba bantu badlala imidlalo ye-elektroniki baye badlale nasemabaleni.

Kule midlalo ungakwazi ukuzenzela imali uzenzele abahlobo ufumane amandla okuqhubeka uzilolonga.

Mna ndingadlala iCall of Duty kuba ndingumntu oyithandayo imingeni.

Ngokoluvo lwam, ewe, ingaba yiyo imidlalo yokwenyani ukuba urhulumente angakuvumela oko.

Ndingabalumkisa ngokuba umntu ongekaqali makangabi saqala, obeseyeqalile makayeke kuba konke oku kuyingozi ekuhambeni kwexesha empilweni yakho.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayikhethi bani yeyomntu wonke. Nditsho ngokuba umntu nomntu unento athanda ukuyenza ngexesha lakhe elisecaleni.

Kukuzikhupha rhoqo nabahlobo bam khe siyophumezo iingqondo.

Ngokoluvo lwam le ngxelo iyinyani. Xa usenza into oyithandayo ngexesha othanda ngalo uye uzive uchulumancile kakhulu kwaye akukho nto enokuphazamisa.

Mna ndiye ndithande ukumamela umculo ngoba wona uyawehlisa umoya wam kakhulu.

Andinokuba nawo umdla wokuya ngoba kaloku ndiza kube ndisonwabasa yena yedwa, mna ndibe ndingonwabanga.

Apho ndihlala khona wonke umntu uthanda ukuzikhupha nabahlobo wakhe kangakumbi ngempelaveki.

Mna ndingabacebisa ukuba balime ekuhlaleni. Uba akunjalo kubekho imidlalo abayibambayo ngeempelaveki.

Nabo abantu abangootata ndingabacebisa ukuba balime ekuhlaleni. Uba akunjalo kubekho imidlalo ebanjwayo ngeempelaveki, imidlalo efana nebhola ekhatywayo.

Ndinga bavulela iindawo zokuzilolonga kwiicawe okanye kwizikolo abakufutshane nazo.

Ndingabakhangelela iindawo abangazilolonga kuyo nalapho kuyawuthi kubekho imidlalo khona.

Mna nabahlobo bam siyathanda ukuzikhupha siye kwiindawo zolonwabo xa sinemali.

Xa singenamali nabahlobo bam siyathanda ukuhlala sonke sikhumbuzane izinto zakudala, sihlekisane kube mnandi kube yiloo nto.

Xa singenamali nosapho lwam siye sihlale sisonke kuphekwe, kukukhunjuzwane ngezinto zakudala, kuhlekwe kube mnandi kube yiloo nto.

Xa sinemali nosapho lwam siye sihlale sisonke kuphekwe, kojiwe inyama kuthengwe neziselo, kube mnandi kube yiloo nto.

Ndibuya esikolweni ndihlambe ihempe neekawusi zesikolo, ndenze into yokutya, ndenze umsebenzi wesikolo. Emva koko ndandule ngoyokudlala nabahlobo bam.

Into ethi qatha engqondweni yam yinto yokokuba eli lidlala phandle iwele aliwuxabisanga umsebenzi walo wesikolo.

Apho ndihlala khona impelaveki siyichitha ngokubukela umdlalo wombhoxo kunye netumente yebhola ekhatywayo.

Mna ngeeholide zoluntu ndiye ndikhangele into yokwenza ekhayeni ndisebenze.

Iiholide zikadisemba kulapho abantu bekhaya badibana khona kakuhle. Babuya bonke kwiindawo ngeendawo abahlala kuzo babuyele ekhayeni kuzoba mnandi.

Mna ndibuya esikolweni ndenze into yokutya ndihlambe iimpahla zam zesikolo ndingene ezincwadini, abahlobo ndibabona ngempelaveki.

Into ebendinokuyenza kule meko ke kukubuya esikolweni ndingene kumsebenzi wasekhaya wona uza kufunwa ngengomso ndandule ngokufunda. Ukuba andibanga ukufunda ndiya kugqibezela nangengomso.

Kubalulekile kakhulu ukugxila ezincwadini zam ngoba abahlobo bahleli bekhona ababaleki kwaye abahlobo abazundinika olu lwazi endiludingayo ukuze ndipase.

Ixesha lam lokuphumla ndilichitha nabahlobo ngoba kaloku siye sihlale sonwabe kube mnandi, ndilibale nazo neengxaki endijongene nazo.